Ewe, iqela lebhola endilithanda kakhulu yiKaizer Chiefs. Into ebangela ukuba ndiyithande kukuba qho xa idlalayo kusoloko kubakho laa mvakalelo uba nayo uba uwe azi uba izawukhe iphumelele na kweli ityeli.

Mabangakhawulezi ngokutyhafa kuba yonke into inexesha layo. Mabatshintshe indlela abenza ngayo kwiqembu, bachithe ixesha elininzi bezama ezinye iindlela ezizawuthi zibasebenzele.

Umdlali webhola yombhoxo endimthandayo nguSiya Kolisi. Ndimthandela ukuba engumXhosa njengam kwaye wasibeka, walibeka phezulu ilizwe liyisa ilizwe ngokuthi yena neqembu lakhe bawine iWorld Cup.

Ndingaqesha imoto enkulu ezawuthi yonele, yonele lonke ulutsha endiluqeqeshayo. Ndiqeshe umqhubi ozawuthi aqhube, ayazi ukuba ngexesha elithile kufuneke ayothatha ulutsha aluse kwibala eli sizobe siqeqeshela kulo.

Iintlobo zemidlalo ezikhuthaza intsebenziswano nomanyano endizaziyo yibhola yombhoxo, yibhola ekhatywayo kwakunye nebhola yomnyazi.

Oyena mdlali ndiphuma naye kumaqela amadoda adlala iqakamba nguKagiso Rabada. Ndiphuma naye nje kuba engumntu kwaye esoloko ephumelela.

Intshatsheli endicinga ukuba ingumzekelo omhle ebantwaneni nguCaster Semenya. Ndisitsho nje kuba nangona nje sekeyekile ubaleka kodwa ibingumzekelo omhle kumantombazana kuba ebewamela. Kwaye ebengumntu, nangona ebengumntu oyintombazana amandla ebenawo ebemahle kakhulu.

Sendikhe ndazama ukuguqula into endiyithandayo indenzele imali. Ndingumntu othanda uzoba so bendizoba ke imifanekiso yabantu. Umntu ofuna ndimzobele umfanekiso ndimenzele ze yena andinike imali. Amagingxigingxi ohlangana, endihlangabezene nawo ngawokuba abeye umntu angasithandi, angawuthandi umfanekiso. Ngoku kunyanzeleke ukuba ndiphinde ndizobe omnye.

Kwezemidlalo abantu baye babonise iitalente zabo ezahlukeneyo, babambisane, banyumbe umntu oza kuba khokhela abambonayo ukuba uneempawu zenkokeli. Ze ke ngoku loo mntu naye abe ngukhapteni welo qela, afunde kanjalo ukuba kubanjani ukuba yinkokheli.

Ndicinga ukuba loo nto yenza ukuba kunyanzelekile okanye kufuneka umntu eveze iingcinga zakhe kwiqela lebhola yakhe. Kufuneka ebonise italente yakhe, uza kufumana abantu abafana naye okanye athanda indlela abadlala ngayo. Ngelo hlobo benze ubuhlobo kwaye iqela liye libambane, lithandane, libonane njengosapho.

Xa abantu bedlala ezemidlalo kunye bacinga ukusebenza njengamaqela. Loo nto ibafundisa ukuthembana, ukuncedana kunye nokuxhasa omnye nomnye, izinto ezo zomeleza ubuhlobo.

Loo nto ithi yenzelwe ukufunda nokwamkela umahluko phakathi kwabadlali. Ukuxuba abadlali abavela kwiimvelaphi ezahlukeneyo kunceda ukuba bonke bafunde ukuhlonipha umahluko, bafunde ngeemveli, bafunde inkcubeko kwakunye neendlela abanye abaphila ngazo. Loo nto ithi iphuhlise ububele, ukuqonda kwakunye nentlonipho.